Mabaka a katlego ya kgwebo e e ka nna tlhokego e e sa khutling. Batho ba dula ba batla dijo tse ba di itseng tse di monate le tse di itumedisang pelo, segolo jang mo diphitlhong le letsatsi le letsatsi. E nngwe e ka nna go rotloetsa ditso, go rekisa dijo tsa setso, go thusa le go boloka ngwao ka jalo go na le tshegetso e tona mo setšhabeng.

Ke nagana gore manyalo a bogologolo a ne ikaegile ka ngwao, ditumalano tsa malapa le maikarabelo a tlhompilweng. A basadi gantsi ba ne ba tlhokega go sala mo gae ba tlhokomela lelapa, mme banna e le bona ba yang kgwebong ba yang go bereka. Manyalo a segompieno a ikaegile thata mo leratong di tshwaraganong tse di lekaneng. Basadi le bana ba abelana maikarabelo mo lapeng a go dira, a go bereka, a go direla lelapa la bona. Melao e ke bonalang e le thata mo basadi boikarabelo jwa go tlhokomela lelapa ka botlalo le go tsaya leina la monna.

Go batla legae mo toropong go akaretsa patliso ya mafelo a a nang le marobalo, go bapisa ditirelo le ditlhwatlhwa, go etela le go sekaseka legae leo. Dikgwetlho tse di ka nnang teng e ka nna tlhwatlhwa tse di kwa godimo, tshireletsego, go tlhoka tshedimosetso e e feletseng le tshwaraganyo ya dipalangwa.

Tsa baTswana, basadi bona ba apara leteisi mme ba ka wa apese ka mosese wa lesela la setso kgotsa leteisi le le tshwentsweng ka thari. Banna ba ka apara di hempe e e nang le lesela la setso le re borokgwe jo bo lekaneng.

E ka nna diaparo tsa setso tse di arotsweng le fashion-e ya maemo a bophelo. Ke tla di dirisa masela a tshwanelang setso jaaka leteisi le thari mme ke a rotse ka go tsenya bokgoni jwa kajeno mo metshamekong. Go dira gore di ka apeswa mo matsatsing a setso mme gape e ka fitlha diphetogo tsa fashion-e tsa segompieno le tsa segologolo.

Mo setšhabeng sa baTswana, thari ba gantsi basadi e aparwa ke bona. Thari ya setso mo godimo ga diaparo tsa bone e supa boikokobetso, tlotlo le boineelo mo lelapeng le le lengwe le le le tlisang tumelo.

Ke nagana ko sekolong sa setso o tshwanetse o be o setse o na le dingwaga tse di nang le lesome leboraro kgotsa go feta ka gonne ngwaga tse di supa go gore ngwana o setse a godile mo mmeleng le go tlhaloganya. O kgona go tlhaloganya dithuto tsa setso, melao ya botshelo le maitshwaro a tshwanetseng mo setšhabeng gape ngwana yo o godileng o kgona go tsaya maikarabelo a nang le thuto ya setso.